Umraro wokobanyana kuriyadake khulu ukwakhiwa ngeembhedlela emaplasini ukobanyana, ngasemaplasini igezi akusiyinto ekhona begodu okhunye kuriyadekiswa ngikho ukobanyana kude khulu begodu nabantu bakhona abasesebanengi ngaleyondlela. Abantu ngobunengi babalekele ngase-Gauteng, ingombana ngakhona sekugcwele khulu itheknoloji begodu okukhulu ukwenza kobanyana kuriyadeke ukobanyana sekusele abantu abancani khulu basemaplasini, akusesenabantu abanengi njengasemandulo.

Into engingayirarulula ngalomraro umraro ukobanyana urhulumende akwazi ukuthumela iintholampilo ezikhamba ngeemodere. Ngingatjho kobanyana mudere ayilethe iintholampilo lezo enzeke kobanyana masele sekutjhidele bonyana ilanga litjhinge, iinkoloyi lezo zithathwe ziyokubekwa endaweni ephephileko begodu indawo la kungekho khona kwafika khona iinlelesi, ingombana iinlelesi zingakghoni ukungena ngaphakathi zithathe iimodere lezo.

kuliqiniso, ngiyavumelana nalesihloko sishiwo khona la kubonyana amalunga wepalamende ngiwo asiphethela, siyavuma kodwana nabagulako abayi eembhedlela zakarhulumende, baya kezizijameleko namkha zangaphetjheya. Veza amazizo wakho ngalokho, kuliqiniso, nami yinto engingayenza leyo. Asoze ngaya eembhedlela zakarhulumende. Unobangela ukobanyana imitjhoga yakhona mincani khulu. ufumaniseka kobanyana ngesinye isikhathi mawuya khona bazokutjala kobanyana imitjhoga ethize iphelile abanayo namkha imitjhini ethize emudere bayiberegise abanayo so ngivumelana nalesihloko lesi.

Ngingatjho kobanyana isisombululo sendatjana le kungaba kukobanyana uma badoselwa umtato namkha bathola umtato okuthize kobanyana mudere batjhidele khona, kunento eyenzakalile engasirerhe, mudere abantu labo bathathe isithombe babasendele, bakhombise kobanyana kukhona okuthize okungasirerhe namkha badinga urhelebho ingombana nabo basemberegweni bagcine sele bangene engozini ngento engekho, ukutholakala kobanyana kganti bathi bayasiza bona. Ngingatjho kobanyana into ehle engenziwa kubanyana basende isithombe batjho kobanyana nangu into esinibizela yona, inje.

Khona kuyiqiniso. Imijeje ngemtholampilo yide khulu kodwana angivumelani nento iindatjana le eyitjhoko bonyana abantu mudere bafake isibawo nge-inthanethi babambekele ilanga ekufanele eze ngalo. Ngiyala, ingombana ungafumanaseka kobanyana omunye uphatheke khulu akusakghonakali kobanyana abekezele kobanyana aze akhambe ngaleyo sibawo asicelile bonyana bamtjele kobanyana eze ngaso Uzafumana kobanyana uzokugcina sele sekulahleka imiphefumulo eminengi ngenca yalokhu. Ngiyala nento le, angivumelani nayo ingombana kungenzeka kobanyana kulahleke abantu abanengi khulu ngeveke yinye ngenca yokobanyana mudere kufakiwe isibawo namudere uye emtholampilo.

Ngingatjho kobanyana kumudere kusolwe ama-nurse namkha abodorhodera ingombana umuntu ogula khulu, akumuderanga bamjamise umjeje. Umuntu ogula kumudere angene ku-emergency room atjhejw msinya khulu ingombana uyazizwa yena umuntu kobanyana sele manje ngingasirerhe khulu begodu ngingaze ngizifumane sele sengiwile. Ngingatjho kobanyana yinto yangamabomu yabodorhodera namanesi. Into emudere bayenze, mudere babene -emergency room eyenzeke bonyana abantu abagula khulu bangene khona bakwazi ukuthola urhelebho khulu.

Ingombana abafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende ingombana abanye abodorhodere abanaso isineke nabantu ingombana bacabanga kobanyana abantwaba beza mahala, ayikho into abayikhiphako, nemadlanyana ayikho abayikhiphako ende akusiyinto ererhe leyo yingakho selesele bagcina bangaphathi abantu kuhle, bagcine sebarhitjha abantu ngamagama. Abantu into ebenze bonyana bakhambe baye ngeembhedlela kezangeqadi ukobanyana lapho uyazi kobanyana ukhiphe imalakho begodu uzokuthola urhelebho msinya begodu angekhe uze ujame nomjeje omude njengesibhedlela sikarhulumende, uzovule uthole irhelebho msinya, uthole nemitjhoga eminengi begodu bengekhe uze utjelwe kobanyana imitjhoga iphelile.

Iimbhedlela esizijameleko ziimbhedlela ezifana neembhedlela ezibizwa kobonyana yi-private clinic ngesilimi lesiNgisi. Lezo ziimbhesi indlela obhadala khona imadlana kobanyana ukghone ukuthola urhelebho begodu khona lapho akudingeki kobonyana ujame imijeje emide. Uthola urhelebho msinya begodu nabantu bakhona akusibantu abakhuluma kumbi nawe, bayamhlonipha umuntu, bayamtjheja umuntu, bayamupha umuntu imitjhoga emudere bamuphe yona abamtjeli kobanyana imitjhoga iphelile.

Ngiyavumelana nendaba le yokobanyana isiguli nasifikako esibhedlela, abasebenzi bakhona nabasolwa ngathi siloyiwe babenelungelo lokusijikisa basithumele enyangeni. Ngiyavumelana naye ingombana ungafumaniseko bonyana kuza umuntu osele ahlanganehlangene ogula nengqondo ende ayikho into ebangayenza ngalokhu. Ukufumaniseka bonyana abakuboni kobanyana kubangelwa yini, ungafumananiseka kobonyana ngesikhathi bazama kobonyana ukumqala kuthi ubangelwa yini namkha bamhlalise bathi jama lapho kancani silinde udorhodera bazi ukuthi ikinga kuyini, kungenzeka bonyana isiguli leso sihlongakale. ngiyavumelana sendatjana wokobonyana mudere basithumele enyangeni sikwazi ukuthola urhelebho.

Iye, azijami erobodweni iinkoloyi zabacimimlilo. Zidlula ngebelo kubayini? Zidlula ngebelo ngonobangela wokobanyana la bayakhona badingeka msinya khulu ene mudere babekhona msinya khulu ingombana uma bajama ngereobodini, ungafumanasa kobanyana kukhona abantu abanengi, abalitjhumi or ori abangaphasi kwelitjhumi abalahlekelwa miphefumulo ngenca yomlilo, Ukugijima kwaso kungarhelebha khulu abantu abanengi bonyana bathole ipilwabo namkha bahlongakali engozini eyenzakalileko yomlilo.

Isihlahla esingasiso samambala usibona ngokubona awusithengi endleleni, emntwini ohlezi endleleni athi uthengisa iinhlahla. Iinhlahla ekungiso samambala usithenga la kuthengiswa khona iinhlahla, njengestolo esikhona ngendlini namkha istolo esingaphakathi, kula kuthengiswa khona iinhlahla ezinye khona.

Awa, nokho angeze ngabika emapholiseni ngonobangela wokobanyana, angeze ngasithenga isihlahla emntwini omane athengise isihlahla endleleni, ingombana ngiyazi kuhle kobonyana akusiso isihlahla leso asithengisako. Ungafumaniseka bonyana ufake okuthize okungasiso leso sihlahla esidingeka kobanyana sibe khona phakathi. Nokho angeze ngaze ngamotjha isikhathi sami esingako, kobonyana ngikhambe ngiyombika emaphoyiseni, ngingavele nje ngingamqali lokha makangithengiselako namkha ngingamnaki.

Ayi nokho mina ngibona ngathi kurerhe khulu bonyana baphile isikhuwa, ngonobangela wokobanyana into abayenzako le ayi, angiyizwisisi begodu angiyithandi ingombana ngingumuntu ozikhonzela uZimu. Begodu mina kungangithokozisa khulu maningababona sele lokha bangasazenza izinto abazenzakwezi, ingombana ziyangikghabhudlha, ziyangikghabhudlha kwamanikelela ende azingikarisi. Kungangithokozisa mangibababona kobanyana bazilise izinto zabo lesi ezingazwisiseki bonyana bayenzani, ingombana angiyiboni nento abayenzako.

Yoh, yoh, yoh uma isiguli singathathi imitjhoga yayo ye-HIV namkha ye-AIDS, ungafumaniseka bonyana uyophambana nezulu. Ingombana abantu abazwisisi kobonyana lokha nabangathathi imtjhoga yabo, benza kobonyana amasotja womzimba wabo abe-weak khulu, ngonobangela wokobanyana angakwazi ukulwa nalokugula okukhona ngaphakathi kwabo. Rhanti lokha nabathatha imitjhoga yabo benza amasotja womzimba wabo kobonyana abe namandla wokulwa nalokugula lobu obukhona ngaphakathi kwabo. Kuzabe bazibulala bona namkha bazigubhela bona ithuna.

Abantu abayithembi namkha abayithandi imijovo ye-COVID-19, nami ngingomunye wabo ongayithandi umjovo we-COVID-19. Ngonobangela wokobanyana sebabanengi abantu ebabajova umjovo loyo kodwana babhubha, asisazi kobonyana babhubhiswe mjovo namkha babhubhise ukugula, asazi kobanyana umjovo loyo or bakufaka ukugula lokho kobonyana babhubhe ngonobangela abantu sebabanengi asisazi. Yingakho singawufuni umjovo lowo, ngonobangela wokobanyana asazi ukuthi sibulawa yini sibulawa mjovo namkha sibulawa kugula. Kodwana woke umuntu owajova abanengi babo babhubha, sizothi yini yingakho singawufuni lowo mjovo.

Ukuthabulula umzimba kungabasiza khulu abantu bembaji, ngombana ufumaniseka bonyana abanye bayagula baneswigiri namkha abanye ufumaniseka bonyana ngekameleni lokhu okungenzasi akuberegi kuhle. Kghanti lokha nabathabulula umzimba kungabenza kobonyana imisipha le yemizimba namkha imisipha igijime khulu, igazi ligijime khulu emisipheni le ukuze kwazi kobonyana kuthabululuke nezinye zezinto ebesele zikokorene namkha zingasakwazi ukuthabuluka. Ingombana benza igazi kobonyana litjhise khulu, likwazi ukugijima ngemzimbeni.

Umuntu uthola i-TB lokha nakaphuza amanzi angakahlwengeki namkha athathe amanzi ngedamini avele awaphuze, kghanti kudingeka kobonyana awabilise awalinde aphole bese uyawaphuza, lokho kubangela i-TB.